Climate-e e e ko godimo, e senya dijalo jaaka pula ga ena thata thata. Dijalo tse dingwe ga di rate, ga ntse di tsenwa ke metsi a mantsi, so yanong, ha di tsenwa ke metsi a mantsi ja na, di bolaya dijalo tseo le dilo tse di dulang ko tlase ga lefatshe, di feleletsa di tla di tswa le tsone di tla go bolaya dijalo tsena. So go botoka gore fa pula ena ena so, ya ka ena ka metlha, e be go sireletswa dijalo tseo ka selo mo godimo, gore di sa neelwa ke pula thata thata ya ka di nelwa.

Balemirui ba ka dirisa se ba re se bitsang fencing, go ka protect-a or-e go ka sireletsa dijalo tsa bone. Ba ka dirisa se re se bitsang netting go ka sireletsa dijalo tsa bone gore di sa tla go tlhaselwa ke dinonyane, dilo tse dinnyane tse di tsamayang mo tlase ga lefatshe, ba ka, Fencing yone, e thusa ka go sireletsa diphologolo gore di sa tla go ja dijalo tsa bone. Gore temothuo e tshwanetse go agelwa legora ke ka gonne e thusa ka gore dijo di sa tlhokagala mo lefatsheng le gore dijo tsa rona di nne sentle, di dule di re sireleditse ka metlha e yotlhe.

Nka thoma ka go e godisa, ga ke re ka go e godisa ke bua ka gore, nka tsamaya toropo le toropo ke rekisa mae ano gonne a mantsi, ne ke sa solofela. Nka thoma le go go ka hire-a ba lelapa gore ba tle go nthusa go ka tsamaisa kgwebo e ya me ena, re ka thoma go e dira tona-tona, re ka thoma le go ka batla koloi, go ya ko mabenkeleng a mangwe, go ya ko ditoropong tse dingwe, go ka tsamaya tsamaya, jalo le jalo, gore re nne le barekedi ba ba ntsi-ntsi gore kgwebo ena e gole go gaisa le gore mae ana a tsamaye e se a senyege. Nka dira gore kgwebo ena e atlege thata-thata go gaisa mo e atlegileng ka teng.

E thusa ka gore dijalo tse dingwe ga di kgone go tshela mo metsing a mantsi, yanong ga di-gene-e di itiretswe di kgona go ka tshela mo lefatsheng la teng. le dilo tse dingwe, diruiwa le tsone ga di entilwe ka dilo tse di siameng, di kgona go ka tshela lobaka, di kgona go ka tsala bana ba le bantsi, di kgona go ka tia thata go gaisa tse di sa entiwang ka sepe. Go tshwana fela le dijalo, go ga di sa itirelwa, di ka swa ka bonako re ka feleletsa re tlhoka dijo yanong go thusa thata, yalo yalo.

Balemirui ba tlhoka go ka thusiwa thata ke ba mmuso, go ka ba fa matlole a go ka godisa dikgwebo tsa bone le gore matshelo a bone a tswelele thata.

Temothuo e botlhokwa thata ka gore, e tlisa go, e tlisa dikgwebo mo country-ing ya rona. E thusa ka dijo , yanong ga ne e le nna, ke na le, ke etsa temothuo, ke ne nka batla batho go ka tla go nthusa go epa mosima mo jarateng ya me, gore re kgone go jalela sentle. Ke ne nka batla batho ba bangwe gore re kgone go godisa dikgogo, ba bangwe gore re kgone go godisa dijalo gore le bone ba kgone go bona ditiro, ba kgone go fepa ba malapa.

Balemirui ba dula mo plek-eng tsa, tse di ko magaeng, tse di tona gore ba kgone go jala dijalo tsa bone, gore ba kgone go, go tlhokomela kgwebo ya bone. Yanong mathata a, ke gore mo balekaneng ba bone, ga ba ba fe nako ka gore, temothuo e tlhoka nako e telele go tlhola o le, o le mo go yone, o tlhokometse gore sengwe le sengwe se se tsamaya sentle. Yanong go tlhokagala gore ba kgone go bua sengwe le sengwe le balekane ba bone, ba ba tlhalosetse gore go tsamaega yang ko temothuong, gore ba kgone go, gonna le lerato mo lapeng, go sa lwaniwa thata, go sa nna le dikgogakgogano.

Tiriso ya go dirisa matlalo a diphologolo. Matlalo a diphologolo a ka dirisiwa, go ka dira diaparo, go ka dira ditlhako, go ka dira mabante, go ka dirisiwa ko di-industry-ing tsa di, tsa tsone diaparo le mabante le dilo tse dingwe. Ba dira yana ba dirisa diphologolo tse dingwe tse di suleng, ka go swa ga tlhago, tse dingwe e le bone ba di bolayang, ba di bolaya go tsamaisa ka molao jaaka diphologolo tsa go tshwana le dinku, diphologolo tsa go tshwana le dipodi le tsone dikgomo. Matlalo a tsone a kgona go ka dirisiwa go ka dira dilo tsentse ke di tlhalosa tseo.

Puso e thusa ka temothuo ka go fa balemirui gore ba bone mo difounung tsa bone climate change. E ba thusa ka go ba dira se re se bitsang green taxes. E ba thusa ka go e etsa se re se bitsang di-subsidies. E ba thusa ka go improve-a matshelo a bone.

Dikgwetlho tse balemirui ba dikgomo tsa nama ba lebaneng le tsone, balemirui ba dikgomo ba kgona go di godisa, e be ba di rekisa, ko se re se bitsang market. Batsamaya ba ya go kala kgomo, e be ba kgona go ka fiwa gore e rekiwe ka bokae. Ba kgona go ya ko ko mafelong a thusang dikgomo le diphologolo gore ba ba ente ka mamao a gore dikgomo tseo, di sa bolewa ke malwetsi. Ba kgona le go ka ya go sheba gore a nama e siame for go ka jewa.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebanang le tsone ke tsa gore, ba tla be ba sa itse gore tlamehile ba dirisi yang dilo tse tse dišwa tse di tsentsweng. tlamehile ba ye sekolong go ka ithuta ka sone. Selo se se dirang gore gonne le mekgwa e mešwa ke ka gore climate-e ya, e dula e change-a, climate-e e dula e e tla le me, le dilo tse dintsi ntsi. Ga go le yalo, balemirui le bone ba tlameha gore ba ka tsamaya le nako, ba ka ithuta ka gore go ka etsagala eng gore ba kgone go ka thusega sentle mo temothuong ya bone.